Hobane ke motho a shebellang ditaba haholo kamehla, ke ne ke tseba hore dipapadi tsena tse kgolo ba ke batle ba tlo shebella dipapadi tsena tse nyane mona dibakeng e tle re ha se ba shebelletse tjena hee ba kgone ho kgetha bana bao ba bapalang hantle haholo ba tsebe hore ba yo kena dipapading tsa bona tsena tse kgolo ha ba qeta ho ba fa training ya bona eno e matlafetseng se teng hee sebapadi sa bolo mona sebakeng sa ka se ke dulang ho sona ke ye ke lo shebella bana ha ba bapala ka nnete ke ntho e ntle haholo ke ya e thabela ke e thabela hobane e phhutha batjha seterateng e ba tlosa dikotsing tsena tsa hore ba kene mekgatlong e mebe, ke e rata haholo ntho e etsahalang seterateng sebakeng sa rona.

Nna setswalle se qadileng hantle ke ya se rata, ebile ke ya se thabela haholo se qalang dipapading hobane re ke be re qala botswalle ba rona ho nthwe e bang re ya e rata, rele babedi jwale hee ha ho hlokahale hore re boetse re tsebane hore na mang o rata eng. Sentse re tseba hore re rata sebapadi se le seng, ke thabela haholo kannete, and-e ke ka rata hore seba setswalle se jwalo se tswele molemo. Ka ntho tse tjena re ahane re be bakgotsi ba lokileng. Re tsebane le malapa a bo rona hore na ke bo mang le malapa a rona a tsebe hore na motswalle wa ka ke motho a jwang ebile motho a ratang eng kannete setswalle sa rona ebe ntho e ntle e kopantshang le sekolo le tswelepele. Ke rata setswalle se setle nna se nang le metso matswantle a right.

Sebapadi sa rugby sena le dithuto tse ngata ebile tse bohlokwa haholo, empa ho nna se ke bonang hore se bohlokwa haholo ho fitisisa tse ding ke sa hore tlameha sebapading sa rugby ho be teng tshebedisano mmoho. Tshebedisano mmoho e bohlokwa sebapading sena hobane ha o wa shejwa wena fela le shejuwe kaofela le le team eno no hore ho tlameha le etse dintho hantle. Se seng hape se ke nahanang hore se bohlokwa ke hore tlameha motho a tsebe ho itshwara hobane ka hobane ke sebapadi se kotsi tlameha motho a tsebe ho itshwara ha lemetse a lemaditswe ke e mong wa dibapadi ho etsetsa a se ka kgutlisetsa hobane le ena enwa a mo lemaditseng ona sa ikemisetsa ho molematsa ela mpa ya ba phoso fela. Sa ho qetela se ke se nahanang ke hore ho be teng moetapele papading ena a tla etella ba bang a ba bontshe hore hore ho tlameha ba bapale jwang.

Dingata dibapadi tse bang teng lefatsheng ho sebaka sena sa dipapadi, empaneng tse nka di nahanang hwa hona tjena ke hore ho teng tennis, ho teng hockey, ho teng golf ho teng dipapadi tsa ho kalama baesekele. Ho teng dibapadi tsa ho sesa ho tlohela tseno tsa ho sesa hee. Ho teng le tse ding tsa bo tennis ho teng le tsa bo netball ke tse ntse ka di nahanang hwa hona tjena.

Bohlokwa ba dipapadi ke ntho e nameng haholo ka seo ke bolela hore dingata dintho tse bang di bohlokwa. Papadi e baka bohlokwa ba tsona tse tshwanang le hore dipapadi di etsa motho a se ka kula ha bobebe ka sena hee ke bolela hore mmele wa hao o dula o le fresh o le fit, ke seo se ke se bolelang. Sa bobedi ke hore papadi e etsa batho hore ba fumane batswalle ha bobebe, le hore sa boraro ke hore dipapadi di kgona hore di dumelle batho hore ba yo bona mafatshe a matjha ka yona. Papadi eno ba ya kgona hore ba tsamaye ba ye mafatsheng a matjha kapa dibakeng tse ding. Mono no ba kgone ho kopana le batho ba bang ha ba qeta hee ba kgone le hore ba kopane le batho ba bohlokwa haholo mohlomong batho ba mmuso, ebe ha jwale ebe motho o fumana mohlomong di-bursary tsa ho ya university-ng.

Batswadi ba rona kannete re ya ba rata, empa ka nako e ngwe ba ya tseba hore ba thatafatsang maphelo a rona ka dintho tse bobebe fela tse sa hlokeng ho thatafatsa mokgotsi keo qoqele hore maobane ke nna eo se ke shebelletse se naneho sa ka se ke se ratang, ke se shebelletse tjena kgathi ho tlo bapala bolo ke eo ntate ha a kena, a re yena o kopa ho shebella bolo mo ke reng ke ya lwana, a mpolella a re ke TV ya hae ena e rekiwe ke yena television ena ha se nna jwale ne ke tla reng hee. Kannete o nsenyeleditse bosiu hore ke lo robala ke kwatile hampe tjena ke sa batle lotho ebile ntse ke tsoha kajeno, ke sa mo buyisi ke kwata ho maobane ke ya kgolwa kajeno ho no mphazamisa ha ke batle ho phatsamisa ho hang. Ha ke shebelletse lenaneo la ka le ke le ratang jwale hee o lo ntena haholo tje ka kwata.